Tjhe, ha ke na bona bokgoni ba ho iketsetsa kgwebo kapa ho ba na le leano hore nka iqalla kgwebo jwang. Feela nka ba na le kgahleho haholo, ha nke ka ya ho ditsebi ho nthusa hore na nka qala jwang. Ho molemo haholo hore nka iqalla kgwebo.

Nka ngola tletlebo ya ka tjena kapo ho romella molaetsa ho rapolasi ka mokgwa ona. Dumela monghadi. Ke ne ke na le tlhahiso bakeng sa marobalo ao re a fumantshitsweng polasing moo re tlamehang ho robala teng. Poleke ena e bonahala e sa lokela batho hore ba ka robala. Na ho ka ba na le mokgwa o mong oo monghadi a ka re etsetsang ona wa hore re fumantshwa maroko jwang?

Temo, haholoholo nakong ya kgale, e ne e le moo bontate ba neng ba e etsa haholo ho feta batho ba bomme. Empa e sa le bomme ba nka sebaka le bona ba kgona hore ba kene ho tsena tsa temo. Ho bonahala hore bo mme ho na le kgolo e bonahalang haholo hore, bomme ba na le wona matla a ho etsa temo. Mme ha ba nyahame jwalo ka ha bomme ba tshwara thipa ka bohaleng.

Rakgadi wa ka ha nhlalosetsa ka palesa ena ya sonneblom o nhlaloseditse hore palesa ena ba e sebedisa ho etsa mafura ao re phehang ka ona. Mme ke ne ke sa tsebe ka lebohela lesedi leo hobane nna ne ke bona e le tshenyo ya sebaka fela. Ho jalwa ha dipalesa tse ngata jwalo empa di sena molemo. Empa rakgadi wa ka itse ha nhlalosetsa hore na palesa ena e bohlokwa jwang. Ke ile ka utlwisisa jwale hobaneng ha e jwetswe e le ngata jwalo kapo hona e hlahile e le ngata jwalo, moo re neng re feta teng.

Ha ke na bonnete ba hore ke utlwisisa potso hore na e batla eng. Feela mesebetsi e nka e etsang e fapaneng haebe ke na le serapa. Ke a jala serapeng sa ka. Dijalo di hloka ho nwesetswa metsi, dijalo di hloka hore nenne di fetolelwe mobu. Mme dijalo di hloka ho hlokomelwa letsatsi le leng le le leng. Ke yona mesebetsi e nka e etsang e fapaneng serapeng sa ka kapo dirapeng tsa ka tseo ke tla be ke na le tsona.

Polasing mona ha nako ya kotulo e atomela ho ba na le mashodu a mangata haholo. Hobane jwale ba batla hore na ba utswe poone jwale hono kaba bohlokwa ha hona ho ka kotulwa le haebe ho sebediswa motjhini, ho be na le batho bao e leng horeng ba katile moo. Ba ile ba thusa ka tsona tseo tsa kotulo. Ho phutha dintho tse salletseng dipoone tse salletseng, ba di nke kaofela.

Ke batla ho ba ruta tsa bolemi hobane ke batla ba tsebe ka tsa temo. Mme ba ntlafatse le maemo e ba phelang ho ona hore a thibe tlala. Mme ha ba lema, ba tla ba na le dijo tse ngata le hona hore ba boloke tjhelete. Ba ske ba reka haholo mabenkeleng dintho tse ba ka kgonang hore ba iketsetse tsona ha ba lema.

Ha ke tsebe ditholwana tse holang naheng feela, nka ba le kgahleho ya hore ke ithute ka tsona mohlomong, le tsona di ntse di le molemo ho haha mmele ya rona.

Eya, nkile ka e ja tswekere ena. Empa ha ke tsebe e fumaneha kae hore batho ba ka e reka.

Motho a nang le kgahleho hore a ka kenella mananeong ana a tsa bolemi. O hlokeha hore a ba na le ditokomane tse supang hore kannete o na le mangolo a tsa bolemi kapa o na le mangolo a supang hore team eo a tlo lema ho yona, ke ya hae e le kannete na, ho fedisa bobodu.

Nka jwetsa motswalle wa ka hore ho na le moo ho tla tshwarelwa mananeho teng a temo. Mme ba tla fumantshwa tsebo e batsi haholwanyane ho feta ka mokgo batho ba tsebang teng ka tsa temo. Mme ho bohlokwa haholo hore motho a nne a ipokelle ka tsebo ya tsa temo.

Nna motswalle wa ka ka Sontaha, ke tla pheha moroho, mokopu, nama le papa ke tsona dijo tse e leng hore ba lelapa la heso ba ya di thabela.

Ha o tlatsa mona difomong ho tlo hlokeha hore form-o eno e tsamaye le bukana ya hao ya boitsebiso, ditokomane tsa hao tsa bank-eng, le mangolo a hao a bontshang hore o no le mosebetsi. Lengolo le bontshang mookamedi wa hao mosebetsing le mangolo a bontshang hore o ile wa patala dikgweding tse tsheletseng tse fetileng.

Dijo tse re ratang ho di pheha ke moroho. Re rata ho pheha moroho hobane moroho o wa matlafatsa o fana ka matla. Mme o hantle o loketse mmele. Re rata le ho pheha papa hobane e fana ka matla. Re rata le ho pheha dintho tse kareng di-salad-e hobaneng di matlafatsa mmele. Tsona o sebedisa ditholwana tse ka reng cucumber. Ha ke tsebe hantle ka puo ya rona ya Sesotho. O sebedisa le dimela tse kareng meroho e metala ya fumaneha tshimong ho etsa di-salad.

Eya, bomme le bona ba na le monyetla wa hore e be beng ba dipolasi. Hobane mehleng ya ha jwale bomme ba kgona ho ya sekolong. Ba lo ithutela tsa bolimi kapo hona ho ithutela tsona tse amanang le tsa dipolasi. Ka hoo, ba ba na le lerato la ho ba le dipolasi tseo e leng tsa bona. Mme ba qetella ba na le dipolasi tseo e leng tsa bona ha ba sebetsa ka thata.

Tjhe, ha ke dumele mmuso o ka kgona ho fa batho bohle dipolasi mona Afrika Borwa. Mme ha se batho bohle ba nang le thahasello ya ho lema.

Ke tla qala puo ya ka, ke leboha ha ba kgone hore ba amohele phone ya ka ha ke founile. Mme ke qale ke nto botsa ka lesedi leo ke ileng ka le utlwela hore na ebe ke nnete kapo ha se nnete na. Ebe ke tswela pele hore ke kopa dintlha tse felletseng ka lesedi leo, malebana le di-bank-a tsa maro a botona a dikgomo. Mme ke utlwe le tswelopele hore ho etsahala jwang.